Kukuzilanda ndiphele kukhokho.

Ndingamvumela ukuze azofunda lukhulu ngenkcubeko kwaye ndimfunele indawo isikolo ezilalini.

Kukuba azile kwaye abe nesinxibo imibhinqo athwale aphekele umkhwetha.

Ewe, ndiyawutya kwaye umnandi umvubo.

Ewe, iyazandisa izifo kungoba kukutya okwenziweyo kwakhawuleziswa kwaye okunye akulunganga.

Ewe, uba khona umehluko okunye ukutya okulungiselelwe omnye umsebenzi kuye ibe kukutya kwesiNtu.

Kuye kwamela umntu azikhethele ukuba ngeyiphi into emlungelayo anokuyinqula.

Ndiye ndizive ndonwabile kakhulu ndichulumancile.

Ndizithandela iphasta. Yona uyayitya nanini na, kushushu, kubanda, kunjani iyalunga.

Ndithanda ulusu lwenkomo ngokuba linencasa kwaye luyatyeka.

Kukuba ndibafundise kwaye ndibamamelise namabali olwimi labo.

Kukuba kusetyenziswe iingcibi ezikufundeleyo ukwenza oko bakwenzayo.

Ukuba babe neeklasi abazingenayo emva kokuphuma kwesikolo bavulelwe, nee-ephu koonomyayi babo.

Kum andiboni kulungile ingase usapho nganye luziphekele, luziphakele.

Ukuba ajonge imfuyo ukuba ityile na, iwaselile amanzi kwaye ikhuselekile na.

Into exhalabisayo kukuba iimoto zininzi kwaye kukho nezigebengu ezidlwengula abantwana, kwaye kukho nabantu abathatha abantwana bayokubathengisa.

Kukuba agade amanzi uba awarhoxi na.

Kukumchazela ukuba umntu wenza ntoni nantoni, ndenze phambi kwakhe endibona.

Kukuba kubekho ungenelo lokucaciselana uba wonke umntu uyafana.

Kubalulekile kakhulu kungoba baziintloko zekhaya kwaye nokwandisa usapho badlala indima.

Kukuba ndibacacisele kwenziwa ntoni kwaXhosa, zintoni izinto ezinyanzelekileyo ukuba zenziwe, izinto ezifana nolwaluko.

Kukuthwala entloko kunye nokubhinqa.

Ndiyawuthanda kwaye xa ndiwutyile ndiyahlutha, ndiyawonwabela.

Kukuba lizile kwaye lijonge ukuba zonke izinto zomkhwetha zihamba ngendlela.

Kukuba limphathele umkhwetha ukutya mihla le rhoqo.

Kukuba uthiye umntana ngegama aza kulilandela kwaye elinempumelelo.

Ukutya komngcwabo kuyehluka kuphekwa iindidi ngeendidi ezininzi zokutyam umntu akhethe okanye xa kuphele okunye kukhutshwe okunye.

Kukuba umlilo wakho ungabi phezulu kwisitowuvu ukuze ivuthwe ingakhange itshe.

Kukuqinisekisa ukufundisa intlonipho endlini kwaye ajonge noba ukutya kulala kutyiwe kulusapho.

Kukuba iingcibi zisebenzise isixhobo esinye kubantu abaninzi zingakhange zicocwe.

Kuxa kukhethwa ibhokisi abanye bafuna ezikanokutsho, abanye bafuna ibhokisi ukuba umntu angcwatywe. Kwaye nokutya kuye kubaxabanise bangaboni ngaso linye.

Ilobola akukuthenga mfazi kodwa kudityaniswa amasapho kuthi xa kwenzeke into bakwazi ukuphinda bayisombulule.